Vhunzhi ha vhunzhi ha vhathu vha shumisa khavhishi nga nḓila dzo fhambananaho, vhaṅwe vha i shumisa nga nḓila ine vha to i bika vha iḽa na vhuswa, musi vhaṅwe vha tshi ita dzi saladi vha wana vha tshi khou iḽa na zwithu zwo no nga dzi raisi dzedzi na zwiṅwe zwo fhambananaho vhunga vhathu vha sa takalela zwithu zwo fana. Mara vhunzhi ha vhathu vha takalela khavhishi yo tou bikwa vha tshi kho iḽa muroho kana tshiṅwe tshithu vho vho.

Hu ngavha na ndozwo nnzhi vhukuma kana wa ḓi wana u khou fhelelwa nga mavhele oṱhe ngauri tshifhango tshi vha tshi na vhuhali ende tshifhango tshi a tshinyadza. Zwino u nga wana henefho bulasini hune havha na mavhele hu si tshena na tshithu na tshithihi kana a ḽa mavhele o vhuyelwa nga phepho ngauri na zwimela zwi a ṱoḓa tshithu tsho no nga ḓuvha kana u vha na ḓuvha kha tshifhinga kha tshifhinga a tshi dzulela u nyaga phepho kana maḓi o kalulaho. Zwino tshithu tsho nonga tshifhango tshi vha tshi khombo ngauri tshi vha tshi na vhuhali kana tshigwada ḽo omaho vhukuma.

Kuṱavhele kwo fhambana vhukuma ngauri vhorabulasi vhahulwane vha ṱavha nḓuhu nga vhunzhi ngeno vhorabulasi vhaṱuku vha tshi ṱavha nḓuhu nga ṱhukhu vha tshi khou humbulela uri vha ḓo zwi ita gai kana vha ḓo zwi rengisa hani kana zwi ḓo tshimbila hani. Ngeno vhorabulasi vhahulwane vha tshi tou vha vha vha khou ḓivha uri ri zwisa gai kana ri ḓo itani ngadzo, na kuṱavhele kwa hune ku fhambana vho rabulasi vhahulwane vha shumisa kuṱavhele kwa tshi zwino vh rabulasi vhaṱuku vha tshi shumisa kuṱavhele kwa kale. Zwi sia vhorabulasi vhaṱuku vha murahu ngeno vhorabulasi vhahulwane vha phanḓa.

Zwine na tea u sedza musi ni khou endedza miroho ya nga moḓoro wanu ni tea u sedza kupakele kwanu kwa muroho na kuvhofhele kwanu kwa muroho . Zwine na tea u ita ni ane tea u vhofha miroho na i paka nga nḓila ine i nga siwe kana u ḓala mashika, zwi thusedza kha uri fhethu hune na kho isa hone miroho i kunge maṱo uri vha sa, kana vha savhe mushumo ni tshi isa heneiḽa miroho hune na kho i isa hone wo thoma wa swika wa ṱanzwa kana u thoma vha ṱola. Zwino woda wo dzula wo pakiwa wo vhofhiwa u wa vhuḓi zwi thusedza na kha uri vha savhe na mishumo munzhi.

Uri khare muthu a khou nyanga u bveledza bindu ḽa makumba u tea u humbula uri fhethu hune a khou tea u itela hone ho lugela na u bveledza ḽeḽo bindu ḽa makumba, na tshelede ine avha nayo i a kona u bveledza ḽeḽo bindu ḽa makumba, na uri khuhu dzanu u ita heneyo makumba u ḓo dzi wanafhi, na uri zwezwo zwithu zwine khuhu dza ḓo vha si khou itela kha dzo makumba u ḓo zwi wanafhi. A tshi kuvhangana zwezwo zwithu a vhona uri zwi nga mu itela vhugai kana zwa mufha vhugai lune u ḓo kona u sala a khou ḓivha uri matshelo ndi nga ita mini nda ita mini, u fhirisa u sokou renga zwithu wa wana hu tshi vho balelwa u ḓi itela kana zwi tshi vho balelwa u ya phanḓa.

Une wa tea u shumiswa ndi mushonga u no vhidzwa upfi bio grow. Mushonga uyo u thusedza kha u vhulaya zwezwo zwithu zwine zwa ḽa mavhele. Zwithu zwo no nga zwivhungu na dzi nzie, ndi zwone zwithu zwine zwi khakhela mavhele vhukuma zwine wa wana zwo lugisa vhukuma vhorabulasi. Zwino mavhele vha tshi khou a vhona uri a khou thoma u bveledza, u ya ṱavhanya wa shumisa honouḽa mushonga honopfi bio grow uya ṱavhanya wa tsireledza ḽeḽiya ḽivhele kha zwithu, kha zwithu zwine zwa ḓo vha zwi khou ḽiḽa kana u zwi dzhene u ḽi dzhenelela.

Ndi vha nga kona u zwi tevhelela nga nḓila i tevhelaho nḓila i ngaho u ḓivha zwine wa kho nyaga u fuwa kana u tshi ḓivha zwine wavha ukho fuwela u itela uri u ḓivhe uri u khou fuwelani. Nga maanḓesa zwi tshi ḓa kha u fuwelwa ṋama, u tea u ḓivha zwi zwine wa ḓo fha kholomo yau na zwine wa ḓo ṱhavhela kholomo yau ngauri tshithu tsha u ḽa tshi vha tshi khombo nga maanḓa u fhirisa tsho u fuwa. Zwino wa ḓivha uri u khou fuwa lushaka lufhio na uri zwiḽiwa hu ḽiwa zwiḽiwa zwifhio na uri u ṱhavheliwa mushonga mufhio u ḓo wana zwithu zwi tshi kho tshimbila zwavhuḓi.

Ee, ndi vhona vhunzhi ha vhathu vha tshi dzhiela nzhele u lima zwiḽiwa zwa hu vhone vhaṋe ngauri vhunzhi ha vhathu vhuponi hanga vha na masimu vhunzhi ha vhathu vha na dzi ndima dzine vha khou lima khadzo. Zwi sia zwi tshi khou sumbedza uri vhathu vha na vhuḓiimiseli kha zwine vha kho ita kana vha na nḓala ya u lima. zwi sia zwi tshi khou takadza kha lushaka ngauri vhunzhi ha vhathu vhone vhane vha vha khou kona u ḓi bveledzela zwiḽiwa zwine vha nga kona u rengisa vha dovha vha zwi ḽa lune vhutshilo vhu vha vhu khou ya phanḓa u fhirisa u tambula hu na mavu ane unga a shumisa.

Ndi nga vhudza muthu onoyo uri khavhe a na nzhele na zwine zwa kho ita kana a tshi ḓivha zwine a khou ita, ngauri u vhulunga maḓi a si zwithu zwo leluwaho vhukuma ngauri u tea u vha u khou gwa milindi ine wa ḓo kona u vhulunga maḓi khayo kana u khou ita zwithu zwi no nga mathanga uri u kone u shela maḓi hanefhaḽa uwa vhulunge lwa tshifhinga tshetsho tshine wa ḓo zwipfa uri a khou nyangea kha zwifuwo. Zwino muthu u tea u vha na nḓivho a tshi khou ḓivha zwine a khou ita u fhirisa u sokou ita zwithu zwine matshelo u ḓo wana osoko tambisa tshelede. Zwino u thoma u guda tshithu zwivha zwi zwavhuḓi u fhirisa u sokou tshi thoma.

U shanduka ha mutsho zwi kwama bindu ḽa u fuwa khuhu vhukuma ngauri khuhu nga tshifhinga tsha mufhiso dzi a ṋoka, zwino dzi nyanga maḓi manzhi lune u ḓo wana tshiṅwe tshifhinga wa vha u si na tshelede ya maḓi kana vhuponi hau hu si na maḓi zwi sia u tshi khou luza lune wa ḓo wana u si tsha a ḓivha uri u ḓo itani ngauri khuhu ya vhuya ya ṋoka ivha i kho yo fa. Zwino a zwi tendeliwi uri khuhu i dzule i si na maḓi, zwino u tea u zwi ḓivha musi huna phepho u tea u dzula wo itela khuhu mililo uri sa pfhesi phepho wa ṱoḓa zwithu zwine unga i kone u itela mililo khayo uri hanefha ḽa tshitumbani tsha khuhu hu dzule u khou dudela hu u fhirisa uri u luze khuhu nga phepho ngori phepho ai ai fari zwavhuḓi zwifuwo zwi no nga dzi khuhu dzedzi.

Ya vhalimi vhaṱuku vha ṱangana na khaedu dza u hanelwa u lima kha mavu wavho ngauri vhunzhi ha vhalimi vhaṱuku vha vha vho ḓivhudza. Zwino u wana mulimi muṱuku o no lima zwithu zwine zwa sia vhuṋe ha mavu vhu tshi vho tama, wa wana mulimi muṱuku a tshi vho dzhenelwa yeneyiḽa mavu. Zwa sia mulimi muṱuku a si tsha ḓivhe uri u ḓo ita hani ngauri ha na mannḓa ane a ḓo itea khae.

Tsini ndi tshithu tshine tshi a ita zwithu zwo fhambananaho vhukuma, fhuri ḽi a bikiwa vhathu vha dzi ḽa vha liḽa na zwitshakatshaka zwo fhambananaho vhanwe vha kone u ita fhuri vha ḽi ita na miroho vha ḽi ko, vha kona u koḓela na dzi nduhu vha shela hanefhala murohoni vha fhedza vha shela naneḽia fhuri, vhaṅwe kana vha shumisa vha ḽi ita khavhelo. Fhuri ḽi ita zwithu zwo fhambananaho nga maanḓa ngauri fhuri ḽi a dovha ḽa ita zwithu zwinonga dzi thanga hanefhaḽa nga ngomu vhathu vha dovha vha dzi shumisa vha dzi ṱavha fhuri ndi tshithu tshine vhunzhi ha vhathu vha ita zwithu zwinzhi ngatsho vhukuma.

Nṋe nga nḓivho yanga kana hune nda dzula hone ndi ḓivha kholomo i tshi ṱhavhiwa kana u fhiwa dzilafho kha ṅwaha na luthihi ho no hedzila dzilafho dzi vha dzo thivhela malwadze manzhi nga maanḓa malwadze a no nga u lumiwa nga dzi mbanzhe, malwadze a no nga dzi no wana nga haningei thumbuni lune zwi sia kholomo i khou tshila zwavhuḓi kana i na mutakalo wavhuḓi. Ndi ḓivha zwezwo luthihi ri ndisa divhi huṅwe, mara fhano kana hune nda dzula hone kholomo i lafhiwa luthihi kha ṅwaha kana u ṱhavhela luthihi kha ṅwaha.

Nṋe zwimela zwine nda ḓivha uri zwi a ṱavhiwa vhuria ndi zwimela zwo nonga mutshaini na dzi khavhishi dzedzi ngauri ndi zwimela zwine a zwithu ṱoḓesa maḓi zwimelwa zwine zwi a hula zwine zwine ngori zwi nyanga a ḓuvha na phepho, zwino vha ṱavha mutshaini na dzi khavhishi dzedzi dzi a kona u aluwa ngauri tshiṅwe tshifhinga u ḓo vhona phepho tshiṅwe tshifhinga huvha hu na ḓuvha.

Ee mafhi ndi tshiṅwe tshithu tshine tsha ṱhongwa badi fhano vhutshiloni, hu si na mafhi ri nga si takala zwavhuḓi ngauri mafhi a ita zwithu zwo fhambananaho. Zwithu zwo no nga dzi tshizi, zwithu zwo no nga zwikontsi na marotho zwi itiwa nga mafhi, zwino mafhi a sala a tshi khou tamba tshipiḓa tshihulwane badi fhano matshiloni yashu ngauri ri a ṱhoga mafhi ngauri na mafhi one ane o dzula a na pfhushi ngauri o vha a bva kha tshithu tshi kho tshilaho na tshi, kana tsho takalaho.

Ee, ndi nga ṋanga tshiimiswa tsho no yelana na zwa vhalimi na vhufuwi ngauri ndi tshone tshiimiswa tsho teaho uri tshi nthuse kha zwezwo zwa vhulimi kana vhufuwi ngauri ndi zwiimiswa zwo vhetshelwa u thusedza vhathu kana vhalimi kana vhafuwi kha zwezwo zwine zwa ḓo itea kana u sa kana khombo i songo lavhelela. Zwino ndi kwa matshelo tsho tshi imiswa kana u tshi ṅwa lwela uri ndi khombo nda thusiwa nga mini na mini zwine matshelo zwi ḓo sala zwi kho ita uri nṋe ndi kone u ḓi wana ndi khou rengisa vho kana khuhu dzanga dzo tshila.

Ee ndi vhona unga vhalimi a vha ṱanganedza uri zwithu zwikho ḓura kha tshifhinga tsha zwino kana ikonomi ya zwino itshi a fana na ya kale ndi nga ṱuṱuwedza uri vhalimi a vha tou renga zwithu nga vhunzhi kana aneo manyoro nga vhunzhi uri tshifhinga tshi tshi khou ḓi a tshi kho ḓi a kho ḓi gonya u ḓivhe u na manyoro ane a ḓo sala a kho farea lune wa u nga a shela musi zwimela zwo no hula wono rengisa, unga dovha wa kona u rengisa zwimela henezwi ḽa zwi wa zwi ṱavha kana wa shela manyoro a ne a ḽa wa zwi rengisa nga mutengo wa no pfhala wa kona u dovha wa renga vhaṅwe manyoro uri u ḓi dzula u khou ṱavha a khou ḓi isa phanḓa ngauri wa lindela uri u do to fhiwa zwi nga si tshimbile.

Khaedu dzine vhathu vha ṱangana na dzo vho ṱavha miroho ri nga spinatshi kana dzi khavhishi ndi khaedu dza u wana dzi khavhishi kana zwi spinatshi zwo ḽiwa nga zwikhokhonono. Zwikhokhonono zwingaho zwinoni zwikhokhonono zwinga u dzi nzie na zwithu zwo fhambananaho zwine zwa ḽa miroho na dzi khavhishi, Zwino u wana vhaṱavhi kana vho rabulasi vha sa tsha divhi uri vhado itani ngauri u ḓo wana o no luza vhukuma ho no ḽiwa khavhishi nnzhi vhukuma kha bulasi dzine dzo sala u tshi dzi rengisa u nga si tsha kona u vhuisa tshelede yawu vha ṱavha.

Ee hezwi hu na bulasi khulwane u tea u vha na u lavhelesa nzulele ya mutsho tshifhinga tshoṱhe ngauri u na bulasi khulwane u vha wo ṱavha zwithu zwo fhambananaho kana u vhona zwithu zwo fhambananaho hanefho bulasini zwine mutsho muṅwe wa dovha khakhisa zwo zwithu kana wa dovha wa tshinyadza hezwo zwithu une wa ḓo sala wo ḽuza vhukuma wa wana u si tsha a ḓivha uri u ḓo itani. Zwino u dzulela u ḓivha nzulele ya mutsho ndi zwavhuḓi ngauri u ḓo dzulela u khou ḓivha uri ndi ḓo vha ndo itani musi mutsho wa so u tshi ḓa kana ndi ḓo thavhani honoyo mutsho u tshi ḓa.

Ee nga ha nḓivho yanga hu na malwadze a zwifuwo a phirela ane a vha khombo kha mutakalo wa mulisa kana muṱhogomeli wa zwifuwo zwezwo ngauri u ḓo wana muṱhogomeli a si khou ḓivha uri etsho tshifuwo tshi na mini a wana a tshi khou hanefhaḽa kha he netshila tshifuwo a si na nḓivho kana tshenzhemo ya uri u ḓo zwi langulisa hani, vha wana a tshi khou swika fara tshi tshi ḽa tshifuwo kana a swika a ima si tshavha tsho tshifuwo a songo tendelwa uri a ime ritse natsho vha wana o no lwala malwadze ane a ḓo mu sia a khomboni kana u no hwalwelwa zwibadela kana aḽa malwadze a fhedza a kho a isa kha vhaṅwe vhathu zwi songo tea.

Ndi vhona unga muvhuso kha u vhe na ndambedzo ine u ḓo lambedza vhathu vha mabindu a dzi khuhu ngauri khuhu ndi tshithu tshi konḓaho vhukuma. Khuhu ndi tshifuwo tshine tshi a lemela vhukuma ngauri u ḓo, mutsho u nga si ḓivhe uri u ḓo vuwa wane kana u ḓo vuwa wo itisa hani zwino muvhuso wa lambedza nga zwithu zwo no tonga zwithu zwa u vhaisala mililo kana wa lambedza nga zwithu zwo no nga mathannga u itela maḓi na zwithu zwa u ḽela u ḓo wana wo thusa vhukuma ngauri vhafuwi navho vha ḓovha vha kha fhethu ha vhuḓi hune vha ḓo vha vha khou ḓivha uri zwifuwo zwa vhoriṋe kana khuhu dzavho uri ri ḓo dzi languli sa hani nga mutsho ufhio.

Tshumelo dza mutakalo dzine dza swikelelea kha vhashumi vha bulasi vhuponi ha mahayani ndi tshumelo dzi tevhelaho, ndi tshumelo dza uri musi mushumi wa bulasini a khou lwala u ya kona u dzula hayani kana a amba na vhasa wawe kana zwithu zwi vhidzwa u pfhi supervisor wawe a ne u ḓo kona u amba na supervisor wawe vha mu itela, kharali vha tshi nga kona vha mu itela uri a yo u alafhiwa.

U dzudzanywa ha zwishumiswa zwa maḓuvha a u ṱavha o khetheaho zwi vha musi ho tshekiwa u pfhi ro tendelwa u ṱavha lini nahone mutsho u ḓo vha hani. Zwi itiwa musi hu saathu fhela tshifhinga tshinzhi kana ho sala vhege uri hu ṱavhiwe, zwi thusesa kha uri hu vhe hu khou ḓivhiwa uri hu khou nyanga u ṱavhiwa ni.

Ndi maga a tevhelaho, vhashumi vha tea u dzula vha na puḽane kana vho saina khonṱhiraka yo sumbedza uri vhone vha hola lini. Zwi si khou ralo vha ḓo dzhia tshiimiswa tshetsho kana bulasi yeyo vha i isa kha zwithu zwi no vhidzwa u pfhi CCMA uri vhone a vha khou hola nga ndangano yavho na muṋe wa bualasi. Zwi thusedza kha uri musi vho saina na khonṱhiraka zwi vha zwi khou ḓivhea uri vha hola lini.

Mutsho u si wavhuḓi u kwama vhukoni ha vhashumi vha bulasini ha u ita mushumo wavho ngauri mutsho muṅwe na muṅwe u na mushumo wao. Zwino u ya wana vha tshi khou ita zwiṅwe zwine a zwi kwamani na wonoyo mushumo.

Tshanduko ya kilima i tshentsha nḓisedzo ya zwiḽiwa ngauri hu vha hu si tshena zwiḽiwa zwinzhi nahone zwiḽiwa zwi vha zwi songo tsha vha zwinzhi vhunga vhathu vho no ḓowela uri zwiḽiwa zwi vha zwi zwinzhi. Na u konḓa ha u wanala ha zwiḽiwa ngori zwiḽiwa zwi vha zwi si tsha mela vhunzhi hazwo na uri zwi vha zwi khou konḓa u medza kana tshimbidza u zwiḽiwa.

Ndi mushumo wa u gobela kana wa u kaṋa ngauri climate i tshi khou tshentsha hu vha hu khou kaṋiwa vhunzhi ha vhathu vha vha vha khou bveledza, zwi sia hu si tsha vha na zwithu zwi khou ṱavhiwa ngauri iṅwe climate iṅwe na iṅwe i na tshine ya tea u medza kana tshine tsha tea u ṱavhiwa.

U tshinyala ha vhuendi nga ṅwambo wa mutsho zwi kwama tsireledzo ya zwiḽiwa ngori vhunzhi ha zwiendedzi zwi vha zwo ima, zwi vha zwi si tsha tshimbila. Zwi fhedzisela zwo swika hune zwa khou isa hone zwiḽiwa nga tshifhinga tshi songo teaho.

Zwiimo zwa vhutshilo ha bulasini zwi ṱuṱuwedza vhutshilo ngauri vhunzhi ha vhathu vha vha vha khou dzula hanefho. Vhutshilo havho vhu vha ho no tou vha ha henefho, zwino zwi vha ṱuṱuwedza kha u tshila musi u si khou vhona zwithu zwinzhi kana u khou tshila wo tou ḓivhudza kha mushumo wau ngauri u tshi khou dzula bulasini u vha khou tou zwi ḓivha uri matshelo ndi khou vutshela u shuma.

Mbekanyamushumo dza vhagudisi dzi nga thusa vhashumi vha tshifhinganyana nga u shandukela kha mishumo ya tshifhinga tshoṱhe nga u vha sumbedza uri u shumiswa hani na maṱhonifhele na kushumele kwa henefho fhethu uri vha kone u vha vha khou vhoniwa u pfhi ndi vhathu vhane vha shuma hani nahone vho ḓivhudza zwifhio. U itela uri matshelo vha kone u ḓivha uri musi ndo ita tshithu tshifhio, ndo ita tshithu tshifhio.

Mbekanyamitele dzi nga khwinisa nga nḓila dzi tevhelaho na vhashumi vha tshifhinganyana vha bulasini vha tea u fariwa sa vhashumi vha tshoṱhe u itela uri navho vha kone u shuma vho ḓivhudza vha songo shuma vha fhasi ha mutsiko ngauri mushumo u si wa tshoṱhe afha, vhanzhi a vha fariwi zwavhuḓi ngauri vha vha vha khou ḓiwiwa uri vha khou ṱuwa. Zwino mbekanyamaitele dzi nga ita uri vhashumi henefho vha farwe zwavhuḓi, vha vhe na pfhanelo dzavhuḓi.

Vhashumi vha bulasini vha tea u wana tshelede i no vhidzwa u pfhi over time ngauri vha vha vho shuma tshifhinga tsho fhiraho, vha khou tea u ya mahayani ngori a hu na muthu ane a nga ya hayani vhusiku nga tshifhinga tsho fharaho kana ane a tea u shuma awara dzo no phaḓa dza malo.

U shanduka ha zwivhaswa na mapfhura zwi kwama mishumo yanga ngauri vhunzhi ha zwithu zwi tshimbidzwa nga mimoḓoro na maṱiraka. Zwi sia zwi vhunzhi ya zwithu, zwi songo tsha diḽiviwa kana zwi songo tsha ḓisiwa ngauri vhunzhi ha vhathu vha vha vha khou diiwa nga dzi peṱirolo kana nga zwivhaswa na zwithu zwi namba zwo gonya zwi tshi vho ḓura.

Zwishumiswa zwa didzhithala zwi kwamisa tswikelelo ya zwishumiswa zwa bannga ya mbeu nga nḓila i tevhelaho, zwi sumbedza tshivhalo kana kukalele kwa mbeu uri muthu u tea u shumisa mbeu ngafhani nga tshifhinga tshifhio. Zwi thusedza na kha uri muthu a vhe a khou ḓivha kana u vha na tshenzhemo ya uri itshi tshithu tshi shuma hani.

Mutsho wo kalulaho u ṱuṱuwedza mitengo ya zwiḽiwa kha madzingu a re khomboni ngauri mutsho o anḓanywa na zwithu zwo fhambanaho. Vha ḓo wana tshetsho tshiḽiwa kana tshetsho tshithu tshi khou rengiswa henefho tshi sa anḓani na honoyo mutsho. Zwino vha ḓo wana tshetsho tshithu tshi tshi vho ḓura nga nṱhaḓani ha mutsho.

Hai thi athu vhuya nda ḓiwana ndi khou ṱavha gurowu, gurowu ndi zwithu zwine zwi nyanga mavu o fhambanaho, zwino mavu a fhano ha tendelani nazwo, zwino ndi nga si ṱavhe zwezwo zwithu.

Ndo, nyambedzano dza climate ya ḽifhasi dzi khou thusa mashango ngauri musi ḽiṅwe shango ḽo ṱangana na climate i konḓaho maṅwe mashango a ya kona u thusedza. Zwi sia zwezwo na ikonomi i khou takuwa na zwithu zwi khou tshimbila zwavhuḓi na u kona u thusana ngauri ri kha climate ifhio. Vha maṅwe mashango vha ḓo ita zwifhio vha climate ifhio ya maṅwe mashango vha ḓo ita zwifhio.

Ndi nga shumisa zwithu zwi no vhidzwa u pfhi ḓiripi uri hu songo tou vhesa na maḓi manzhi ngauri mvula i vha i ṱhukhu mara i vha i kho ḓizhenisa maḓi fhasi. Zwino zwimela zwi tea u ṱoḓesa maḓi manzhi ndi ngazwo ndi tshi nga shumisa dzi phaiphi nda phula mabuli kha phaiphi, zwa ita ḓiripi, maḓi a vha a khou tou rothela henefho kha tshimela u fhirisa u sokou shela maḓi manzhi.

Zwikolo na senthara dza vhulimi dzi nga kunga vhaswa kha vhulimi nga u sumbedzisa vhundeme ha vhulimi na u vha fha tshikhala tsha u ḓisumbedza kha vhulimi havho. Na u vha fha dzi tshumedzwa kana zwi, zwithu zwine vha nga shumisa u ita vhulimi. Zwi nga khwaṱhisedza uri vhaswa vha ḓi pfhe vha na maanḓa kana vha khou nyanga u ita zwezwo zwa vhulimi.

Ee, nda ndo no vhuya nda xelelwa nga tshifhinga tsha u ṱavha, he nda fhedzisela ndi tshi vho ṱavha zwithu zwi songo teaho nga tshifhinga tshi si tshone. Ndo ṱavha muroho wa mutshaini tshilimo, nda fhedzisela ndi tshi vho ḽuza khou honouḽa muroho woṱhe ngauri a u nyagesi ḓuvha. U nyaga ḓuvha na murotholo nyana.

Mbekanyamushumo dza vhulimi dzi nga itwa nga nḓila i tevhelaho, hu nga shumiswa zwileludzi zwa maḓuvhaano zwine zwa vha dzi ṱhingothendeleki uri muṅwe na muṅwe a kone u vha na tshikhala tsha uri a pfhumbudzwe kana a ḓivhe nga ha vhulimi kana ha tou itiwa miṱangano ine i sa khethulule uri muthu ndi wa mufumakadzi kana ndi wa munna na.

Zwivhuya ndi zwa uri zwa mushumo kha khalaṅwaha ya vhashumi na vhatholi ndi zwa uri vha ḓo vha vho bveledza zwine u puḽana kana zwithu zwine vha vha vha khou nyaga u zwi bveledza kha honoho ṅwaha, zwivhi zwi ya vha zwi zwa uri a vha vhathu vho ri u bveledza zwithu zwe vha vha vho zwi puḽana zwa fhedzisela kana zwi tshi vho lwisa mushumi na vhatholi, vhashumi na vhatholi.

Ee, ee ndo no vhuya nda xelelwa nga masheleni manzhi vhukuma ane a vha maḓana maṱanu musi ndi songo ḓidzudzanya kha tshiendedzi tshanga tshe nda vha ndi khou tshimbila ngatsho, zwa siya ndi tshi khou ḽuza tshelede dza vhathu dze nda vha ndo tou rumiwa nga u sa ḓidzudzanya zwavhuḓi kana nga u vha na tshipatshi.

Ndi vhona u nga zwithu zwine zwi nga fhungudza peṱirolo, kushumisele kwa peṱirolo kana uri ri kone u ḓiwana ri khou vhulunga peṱirolori ri tea u tou vha na nyendo dzine dzo tiwa dza ḓuvha dzine dza ḓo vha dzi tshi khou nyanga peṱirolo nngafhani. Ri ḓo tea u ḓivha na uri u ya gai na u ya gai zwi dzhia peṱirolo nngafhani. Ndi vhona u nga zwithu zwine zwi nga ri thusa uri vhukuma kha uri ri ḓivhe uri ri na peṱirolo nngafhani kana ri khou shumisa peṱirolo nngafhani.

Malwadze a ngaho mikhushwane yeyi na u sokou bviwa nga zwilonda kha milenzhe ngauri vhenevho vhathu vha ya buba nga matsheloni ende tshiṅwe tshifhinga u wana mabulasini hu tshe na dzi ṅwando kana dzi khuli dzine dza vha ita muvhili u ome kana u pfhese phepho.

Nḓila dzi tevhelaho, ndi nga mu sumbedzisa vhundeme ha vhulimi na vhundeme ha uri musi muthu a mulimi u ṱangana na zwifhio na zwifhio. Ndi vhona u nga zwi nga dzhenela vhukuma kha uri vha ḓiwane vha khou lima kana vha ḓiwane vha khou dzhenelela kha vhulimi ngauri vhathu vhanzhi vha vha vha khou tou shotha uri vha ḓivhe nga ha vhundeme ha uri tshithu tshine vha khou tshi ita tshi thusedza kha mini kana tshi dzhenelela kha mini.

Vhashumi vha mabulasini vha tea u badeliwa muholo muzhi ngauri ndi vhone vhathu vho no tamba tshipiḓa tshihulwane henefhaḽa bulasini ngori vha siho, a hu na tshine tsha ḓo tshimbila. Na mushumo u nga si tou tshimbila vhashumi vha siho. Zwino vhashumi vha hone, tshiṅwe na tshiṅwe tshi a kunda, tshiṅwe na tshiṅwe tshi a tshimbila.

A thi athu vhuya nda ḓiwana ndi khou ḽa dzi WeetBix ngauri a this, a si zwithu zwine nda zwi takalelavho, ndi sokou vhona vhana vha khou dzi ḽa henefha hayani. Vha dzi itela nga tshigeḓlo tshine tsha vha tshihulwane vha mbo ḓi dzhia mafhi vha shela henefhaḽa vha dzi litsha dza ṋoka vha kona u ḽa.

Mithenga musi yono ṱhukhulwa miṅwe i ya rengiswa miṅwe i ya kunakisa miḓini miṅwe vhaṅwe vha ishumisa sa mishonga ya tshivenḓa.

Zwo to ubva kha vhathu uri iwe muṋe u i ṱhukhulisa hani ngauri vhaṅwe vha i ṱhukhula nga zwishumiswa zwa maḓuvha ano zwi no nga mitshini vhaṅwe vha i shumisela dzi phanga vha fhedza vha shumisa zwanḓa u sumbedza uri mushumo wa itiwa ndi wa vhuḓi zwi sumbedza musi khuhu yo ṱhavhiwa i si tshena mabesu yo kuna.

Lukanda lu vhulungiwa nga nḓila i tevhelaho lukanda lu bvisiwa lwa vheiwa firidzhini uri lu hanefhaḽa lu kone u farea zwavhuḓi lu ome.

Lukanda lwa tshifuwo lu shumiswa nga nḓila i tevhelaho vhaṅwe vhathu vha ita mimetse ya u adza dzi nḓuni vhaṅwe vha ita dzingoma ngalwo ngauri hu vha hu tshithu tsho khwaṱhaho vhukuma vhathu vhanzhi vha zwi vhidza uri ndi mukumba.

Zwi vha zwi khou itelwa uri khuhu i sa nzunzumukane kana i kone u ita zwavhuḓi kana i sa bve lukanda ngauri maḓi a fhisesa kana ya vheiwa lwa tshifhinga tshilapfhu i ḓo bikea.

Mafhi a vheiwa nga nḓila i tevhelaho mafhi vha nga vhea fhethu hune ho khuda fhethu hune a u fhisi fhethu hune a hu rotholesi u itela uri a sa vhile kana a sa tshinyale zwone zwi thusedza kha uri mafhi a dzule a na mutakalo aneo.

Mutakalo u ṱhogomeliwa nga nḓila i tevhelaho musi hu tshi khou ṱhavhiwa mutakalo u ṱhogomeliwa ngauri iwe wo lugela na u ṱhavhiwa kana u khou lwala tshithu tshifhio kana wo lugela na kana ndi tshetsho tshifhinga tshine a khou tea u ṱhavhiwa nga tsho naa.

Ee hu na miraḓo ya lushaka i ne ya vha na vhutsila ha u ṱanzwa lukanda kana mushumo wa lukanda ngauri u ḓo wana vhaṅwe vho i vhea milamboni uri i ṋukale vha kone u sala vha khou ita zwithu zwo no nga dzi ngoma vhaṅwe vha kone u ita na nyambaro nga zwo zwi sia zwi khou sumbedza uri vhunzhi ha vhathu vha na vhutsila ndi khou amba ngoma dzedzi dzine dza vha dza u lidza.

Ee dzi hone nḓila dzine dza vhaṅwe vha fhiriselwa nga lwo lukanda nḓila dzo no nga u sumbedzisa kana u gudisa muthu uri ezwi zwithu zwiitisiwahani vha ḓo tshila nae lwa tshifhinga tshilapfhu vha khou mu sumbedzisa uri tshino na tshino tshi itisiwa hani kana u tshi vheisa hani kana u ri tsheisa hani.

Izwo vho a thi a thu u zwi ḓivha ngauri kha mvelele yashu zwithu zwa u nga u ṱhavha zwiṋoni a si zwithu zwine zwa tou dzulela anzela u wanala kana zwine zwa dzulela u itwa zwino zwi sia ri zwinzhi zwa hone u sa zwiḓivhi.

Ee ndi vhona u nga nḓila ya khwine ine ya tea u shumiswa ndi nḓila ya u tou ṱhukhula nga lufhanga kana nga mutshini u fhirisa u to ṱhukhula nga tshanḓa ngauri u tshi ṱhukhula nga tshanḓa vhuṱungu vhu vhesa vhunzhi zwino zwi sia zwi si tshavha zwavhuḓi kana zwi si tsha pfhala.

Ee ndi ḓivha muthu ono tshila nga u rengisa mikumba ya zwifuwo muṅwe muthannga ono zwi lima nga hanefha kusini kwa hashu u rengisa mikumba na mini uri a kone u tshila a tshi fhedza a rengisa na ṋama yeneiḽa ine a khou i viya musi a tshi ntsha mukumba.

Maga ane a katelwa kha u bvisa lukanda lwa mbudzi kana lwa nngu ndi maga a tevhelaho maga a uri ni tea u via zwavhuḓi maveve a sa ḓadze kha lukanda lwa henetsho tshifuwo na uri u tea u via nga nḓila ine lu ḓo sala wo vulea ende u khou ṱanzwea kana wa i fhedza u tshi khou ita tshiṅwe tshithu.

Maitele a u hama kha vhupo ha bulasi ṱhukhu ndi maitele anea kale na kale ngauri kha bulasi khulwane ho no vha na zwithu zwi no nga mitshini zwithu zwiswa zwine zwa shumiswa u hama zwino kha bulasi ṱhukhu vha shumisa zwanḓa vha dovha vha thola vhathu uri vha ḓe vha shumisane u hama navho.

Ee ndo no dzhenelela badi kha u ṱhukhula khuhu ngauri ha hashu ndi fhethu hune ha itiwa badi mishumo yeyi yono nga dzi sosaithi musi dzi tshaka dzi khou ṱangana zwino ndi shumisa lufhanga u via mukulo honoyu wa khuhu.

Ndo vha ndi sathu vhuya nda shela mulenzhe ngauri u vhulawa ha zwifuwo ndi zwiṅwe zwithu zwine zwa dzivhelwa badi fhano ḽifhasini zwino a si zwithu zwine ra ḓi dzhenisesa khazwo ngauri zwi na thendelo ya hone kana bambiri dza hone dzine dza shumiswa.

A hu na nḓila dza sialala dzine dza shumiswa vhuponi hahashu u vhulaya tshifuwo vhaṅwe na vhaṅwe vha vhulaya nga nḓila ine vha vhulaya ngayo zwi sia muṅwe na muṅwe a tshi shumisa kuitele kwawe u nga si ḓivhe kuitele kwa muṅwe kana kwa muṅwe.

Ee ṋama i pakiwa nga zwipiḓa nga zwipiḓa zwipiḓa izwi zwi kho rengisiwa nga vhugai kana vhaṅwe vhathu vha shumisa tshithu tshi no pfi tshikalo vha kala heneiḽa ṋama vha i panga kha matshekasi vha i rengisa nga kulemele kwa hone kana nga kulemelele kwa hone a si mafhungo a u sokou rengisa ṋama i nnzhi.

Maga a tsireledzo ane a tea u dzhiiwa ndi maga a tevhelaho muthu ha ngo tea u sokou vhulaya tshifuwo tshiṅwe na tshiṅwe u tea u tevhedzela ndaela yo teaho uri a kone u vhulaya tshetsho tshifuwo u fhirisa sokou dzhia tshifuwo wa tshi vhulaya nga nḓila ya tshiṱuku kana nga nḓila i si ya vhuḓi.

Ee vhahami vhanzhi vha ṱangana na zwithu zwi tevhelaho u kavhiwa nga zwitzhili na u sokou ṋameliwa nga zwithu zwi songo teaho kana vha tshikafhadza hane aḽa mafhi nga u ita phoso ṱhukhuṱhukhu zwi sia vha hami hanevhaḽa vha si tsha farea zwavhuḓi ngauri u hama nazwo zwi nyanga u ḓi londa vhukuma.

Dziṅwe mbilaelo dzine dza ḓa kha u ṱhukhula khuhu ndi mbilaelo dzo no nga u ḓi hashekana nga malofha kana u ṱhukhula ṱhukhu khuhu nga nḓila i si ya vhuḓi zwino vhathu dzedziḽa zwithu vha zwi itela nga u gwa mi zwitengili uri vha vheye fhasi vha kone u wana malofha ane a khou shelea zwavhuḓi.

Khaedu dzine vhalimi vha ṱangana nadzo musi vha tshi khou vhulaya zwifuwo zwine zwa vha zwi hulwane ndi khaedu dzi tevhelaho. Zwifuwo zwezwo zwi a vha fha vhuthada vhukuma uri vha kone u zwi wana vha khou zwi vhulaya ngauri tshifuwo tshi hulwane a tshi ngo leluwa u tshi vhulaya zwino tshi nyaga vhunzhi ha vhathu kana kuḓivhele kwa u vhulaya.

Khaedu dzine vha ṱangana nadzo vhafuwi ndi khaedu dzi tevhelaho khaedu dza uri vhunzhi ha vhafuwi vha ṱangana na zwithu zwi no nga dzi thunzi thunzi vha ḓo wana zwi khou vha thithisa vhukuma musi vha khou ntsha lukanda kha zwifuwo zwi no nga dzi kholomo na tshifhinga vha wane tshi si khou vha tendela ngauri kholomo ndi tshithu tshihulwane vhukuma.

Maga ane vhafuwi vha a dzhia musi vha tshi khou hama ndi maga a tevhelaho ndi maga a no tea u sumbedza uri fhethu hune vha khou hamela hone ho kuna nahone hu na vhupo ha vhuḓi ngauri a u sokou hamiwa fhethu huṅwe na huṅwe.

A huna mushumo une wa itiwa kha vhurereli ha kha u vhulaya zwifuwo hune nda dzula hone muṅwe na muṅwe u shumisa nḓila yawe lune zwi sia muṅwe na muṅwe a na tshikhala tsha u sumbedzisa vhukoni hawe kha zwine a shumisa zwone zwi sa khathali uri ndi vhurereli vhufhio.

Vhu tevhelaho vhugudisi vhune ha vha na tsheo na kuṱalifhele kwa u ita zwithu ngauri muthu ane a vhulaya u tea u vha a tshi ḓivha zwine a khou ita zwino zwi tea u tevhedzelwa nga nḓila ine yavha yone.

Ee vhutsila vhune ha ṱodea musi ni khou ṱanzwa lukanda uri lusa tshinyadzee ndi vhutsila ha vho kalulaho vhukuma ngauri vhunzhi ha vhathu ndi vhona vha tshi to ya vha vhea kha maḓi ane o kuna kana kha tshithu tshihulu tshine tsha vha na maḓi manzhi kana vha isa milamboni hune wa ḓovha u khou tou ṱanzwea zwavhuḓi.

Ndi zwishumiswa zwi tevhelaho zwishumiswa zwo no nga dzi phanga dzi razor zwithu zwine zwa pfha vhukuma ngauri lukanda asi tshithu tsho leluwaho ndi tshithu tshine tsha tea u itiwa nga vhuronwane kana tsha nyaga tshine tsha nyaga tshithu tsho no pfha.

Zwishumiswa zwine zwa shumiswa kha u hama vhuponi hanga ndi zwishumiswa zwi ngaho mitshini vhaṅwe vha shumisa zwanḓa mara na zwi bakete uri vha kone u humela nga ngomu hanefhaḽa.

U bvisa zwifuwo kana u bvisa lukanda zwo fhambana vhukati ha khuhu na zwifuwo zwine zwa mama ngauri khuhu ndi tshithu tshine a tshi na lukanda ludenya zwino mukumba ndi tshithu tshidenya vhukuma tshine tshi nyaga vhutsila na nḓivho ya u zwi ita ngauri a si zwithu zwine wa sokou vuwa u tshi kho zwi ita ngauri u ḓo ita zwithu zwi si zwone.

Ee u swika ha thekhinolodzhi zwo shandula vhukuma ngauri vhunzhi ha vhathu vha vho kona u vhea mafhi lwa tshifhinga tshilapfhu fhethu hune ho guda na musi hu khou kaliwa ngayo heneyo mitshini uri a khou nyaga mufhiso mungafhani kana tshifhinga tshingafhani uri haneyo mafhi a kone u ita zwavhuḓi.